Mhaka yo lomba mali ka machonisa va ka va nga twelani vusiwana a swi kahle hi ku va wu tekela swilo swa wena va ta ku tekela pasi va wu tekela ID va ku tekela makhadi ya le bangi so kuma a vutomi bya wena byi yima so a swi lunghangi swa swa antswa swa ku munhu a ya lomba mali a ti bangi i ku va ku tekeli nchumu a va ku tshembisi ni ku ku tsemelela.

Xifunengeto xa ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi wo koma a xi lunghanga hi ku xa wa khuma swa ku loko xi pfalekile wehe hi ku u kumana na nghozi kumana na nghozi se swi laveka u teka ndzindzakhombo wa nkarhi wo leha hi ku xava u n'wi tivi nghozi swa ku u ta fika rini.

I miehleketo le minene leyi ya kahle hi ku swa va kuma swa ku vana va na mali ya ku khela va ya le etindhawini ta ku teka ku ko timali ti payment kona mara loko yi ta ngena fonini munhu wa swi kota ku endla swilo swa yena leswi va swi lavaka na tshamile endlwini.

Xikweleti xa xichudeni xi xitirha loko u nga qualify-angi for NSFAS se u kuma swa ku teka loan u teka xikolo hikuva se u qualify-ela for xikoloto xa leswaku kaya ka nwehe va nga swi kota ku ta ku hakelela xikweleti lexi mutswari wa wena a nga swi kota ku ku hakelela.

U ta mali swi laveka loko u lava ku veka mali u cheka ti percentage ta koho swa ku yi ta kula na u nga veki mali kumbe swo ka yi nga kuli ku ta jika wena ku sava ku charger loko u vekile mali yi nga kuli ku charg-iwa wena bank yi ta ku dya ya ku dya katsongokatsongo se swi lava loko u veka mali wu cheka swa ku yi ta kula na.

Ku xava ku xaviselana ka forex hi ku changer changer wa timali wu xava madollar hi marhandi loko yi wile rhandi u xava ku cincacinca mali loko munhu travel-er a suka kwini kwini a ya kwini a cinca wehe swi fana leswaku u munhu wale phakati ku wa munhu wu tlhavela loyi a lavaka ku cinca mali wa swi vona.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a ya ka tymebank a ya tirhisa tymebank hikuva hi yona a yi charge ngopfu ene loku veka mali ka ti savings goals ya kula yi lembe u kuma six percent ku ya henhla wa mali leyi u nga yi veka se ya Ndzi nga n'wi byela leswaku a pfula tymebank.

Mali ka ka munhu wa onge etikweni rin'wana u tirhisa pay PayPal PayPal yi pfumela leswaku u swi kota ku rhumela mali leti currency tin'wana tin'wani kumbe u ka mi rhumelela i debit coin kumbe xana u ka tirhisa FNB, FNB na yona yi na matimba ku rhumela mali international ka matiko man'wana ni man'wana.

Kahle swaku va va kuma mali ya ya pfuneka a fonini hikusa u xikota ku ku yi tirhisa nawu le ndlwini a swi lavi swaku u ze u ya fola tilayini u za wu voniwa hi va tsotsi ku wehe o na mali wu na mali wu vuya ka landza mali.

Loko u lava ku pfula akhawunti ya le bangi na loko u va na ID or u tlhela u va na proof of resident u tlhela u va na namba foni ya ku tirha swa ku va ta faka koho ti SMS loko ku nga na ID u ta pfaleriwa hi mutswari hi xitifiketi xa wena hi swoho swi lavekaka swa ku u ta swi kota ku pfula bangi u tlhela u va na seventy rhandi ya ku ya ku pfula akhawunti mara ti akhawunti tin'wani wa yi kuma seventy rhandi ya wena a yi dyiwi ya ku active mara ti akhawunti tin'wani a wu yi kumi.

Xiboho loyi ka u swi tiva swa ku mali ingakula mali i nga ya hansi loko ikhonomi yi kula na yingakula mara loko yi wa na yoho yi nga wa so loko u tibyela swa ku a yi nge tshami yi kula ntsena.

Swi to swivutiso swa ku sungula i swaku mali wa yi kuma na anytime loko u yi lava nkarhi wun'wana na wun'wana loko u yi lava futhi swivutiso xin'wana hi swa ku va ku charger mali muni swa ku pfula mobile bangi swivutiso swin'wana i swaku u nga yi khipha kwini.

Loko u resign-a mali ya UIF a wu yi kumi mara loko ko hela contract mali ya UIF wa yi kuma loko hlongoriwa mali ya UIF loko wo hlongoriwa hi ku yiva hi ku ya a wu yi kumi mara loko wo hlongoriwa na le swi nga le mthethweni na kona a wu yi kumi loko wo hlongoriwa swi laveka ku fambela tiloya ku za u yi kuma u va na ti phepha ta ku pfuna ya swa ku ze u yi kuma mali ya wena va kolotaka yona ya blue card.

Loko u lava ku hundzula timali u nga sungula u ti cheka ka inthanete swa ku a rhandi loko ni yi khompera u ni mali ya le Zanzibar hi nga va mali munhu se loko u fika airport ku na tibanki tibanki leti ta tirha yi ku hundzula timali wa swi kota swa ku u fika u hundzula mali ya wena marhandzu marhandi ya wena laha Afrika-Dzonga u endla mali ya le ezanzibar.

xi dlaya vanhu va vanyingi a xi affect munhu wun'we mara xikweleti xa munhu a yexe xi landza yena ya yena yexe loko va fika va ka SARS va ta teka swilo swa munhu loyi mara xikweleti xa bindzu loko ku fika va ra SARS va fambe ku teka swilo swa khampani yona liya.

Ndzindzakhombo wa vutomi i ku pfuna hi mali loku munhu se a fambile misaveni yona yi ku nyika mali vanhu lava lowu nga va tsalisa i ku nyika mali ya ku hakela mali ya yinyingi a ndzindzakhombo wa xilahlo yo yi ku pfuna hi mabokisi ya ku lahla munhu ni leswi swa switsongo nyana a a mali a yi ku nyiki mali ya ku voneka pfuna hi bokisi ni swakudya nyana se ta vutomi hi yo nyika.

A mali u nga yi kamba hi swa ku u va na app-u efonini ya wena leswo swa pfuna ngopfu hikusa nkama mun'wani ni mun'wani wa swi kota ku yi cheka u yi vona leswaku ya tshamisekile na.

I lawulaku swa ku ku fanele u hakela mali muni ka khadi ra wena ra xikweneti hi hileswaku wena u qualify mali muni se loko qualify-a yinyingi swi hlaya swa ku u ta hakela ya yinyingi ni lona bange hi lona lawulaku ngopfu hi lo li li vekaku muthetho swa ku u ta hakela mali muni.

A bangi la mina la le bangi ri yiviwile a ni kombela swa ku mi ni pfuna mu li pfala ni kombela ku pfuniwa muli pfala muli block-a ni ta fika mina mindzuku ni ta pfulisa lin'wani ni lin'wani khadi hikusa loko li nga pfaliwanga va ta xava swilo online hi mafoni hi rona se a ni kombela swa ku mu li pfala.

Loku mamana loyi a hundza misaveni swi laveka a sungula ndzindzakhombo wa vutomi, ndzindzakhombo wa vutomi wu ta mu pfuna kahle i ta u ta pfuna vana va yena loko a fambile misaveni a mali yi ta huma leyi hinkwayo a nga laya yi pfuna vana va yena.

A mindlondlo yin'wani leyi vanhu va muganga va nga hileswaku va teketela mali leyi va yi hlanganyetaku wa yi hoxa bengi a bengi a bengi man'wani ni man'wani loko sevha mali ya kula hi hi siku na siku u kuma swa ku ku ta hela lembe na yi kule hi six percent or seven tin'wani se swi nga pfuna ngopfu swa ku va yi faka ti-bank kumbe va yi lombisa vanhu mali leyi loko yi vuya yi vuya na ti-interest yi vuya na yi kulile swi nga va pfuna ku kuliseni mali ya .

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu nga pfuna hi swaku u fika wu mi tshamisa ndyangu hansi u va byela swa ku munhu lweyi a hakela mali ya ku karhi so va ta va pfuna hi xilo xa wu karhi va nga va nga karhateki ngopfu.

E swi tika ngopfu swa ku mali leyi humesiwaka ka ndzindzakhombo wa xilahlo yona i suka yilitsongo i yi ringane swaku u nga lahla u tlhela u dyisa vanhu yoho loko yi ta sala u nga yi tirhisa ka swin'wana mara yona yendleliwe ku ku pfuna a xilahlo.

Eya ni vona swi ri kahle hikusa timovha leti ti nga tirhisiwa a ti durhi ngopfu ni xikoloto xa toho a xi durhi ngopfu xa yantswa hi loko u ta xi hakela hi nyangha na nyangha.

Ni nga ya ni ya teka xikoloto xa xitsongo leswaku ndzi ta swi kota ku xi hakela hi yintsongoyintsongo loko se ni pfukile ni ri na matimba, a nge teki xikoloto xa xikulu swa ku a ni nge swi koti ku xi hakela swikoloto swin'wana a ho swi teka hi ku swi rhandza ho swi teka hikusa i rhwele matima.

Lona siku ro hakela xikoloti la vava ngopfu ni titwa na ni nga tsakanga ni ti sola swa ku ni yi tekele yini mali ya munhu kumbe xilo xa munhu, swa antswa loko a no yi veka kumbe a no ti nyimela nkarhi wolowo ni za ni kuma mali ni ti yencela xilo lexi ndzi lavaka ku xi yenca hi mali yoleyo.

Wo wo tsutsumisa movha u ndlhula na xipidi limit u ta khomiwa loko wo dlaya movha loyo na u nga na ndzindzakhombo ya woho i ta fa movha leyo swi ta va ta va khombo a wu nge swi koti ku xava yin'wani kumbe u kuma yin'wana, loko u ta va na lucky u hanya mara loko u ta dlaya vanhu la tindleleni u ta khomiwa u luza movha loko u ta dlaya munhu community i ku vona xi ta ku dlaya .

Vubihi va loko u nga hakeli tindzindzakhombo ta ku fa or leti ti ta va pfunaku loko u lovile hileswaku u hlupha u hlupha ndhawu vanhu lava tshamaka endhawini ya wehe swi laveka va hlanganisa timali swa ku va ta sala va lahlana na wena, ku va sala va ncenga vanhu loko u siye vana va sala va hlupheka voxe hikusa a wu siyanga nchumu.

A ku pfala akhawunti a swa ha hluphi loko u tirhisa Tyme bank u nghena ka app la vona u nghena ka akhawunti yoliya ya wena u loga in u u u ku na tilayini tinharhu laha ehenhla, u ti touch ti ta ku pfumelela u wa swa ku u lava ku pfala akhawunti kumbe njhani u lava ku yi chika for ten days wa vala leswaku ni lava ku yi pfala u yi pfala, kumbe wu ya bank kumbe a Tyme bank yi tirhisana ni switolo u ya switolo va Boxer se a benke la Capitec u ya bank lavo straight, u fika u fola u tshama hansi u kombela u pfala akhawunti wu ta li pfala akhawunti a khadi la wehe a li nge tirhi la ve ku va.

A USSD code i ti-number leti u ti baka ka foni ya wena loko u lava ku nghena ka bank la wena loko u lava ku cheka ti balance hi yoho USSD code.

Va nga ku byela swa ku loko u lava ku teka xikombelo swo endla mali yo xava movha ku laveka pay slip, ku laveka nhawu ve sale wa teka xikoloto khale u xi hakela kahle va ta languta swilo swa vu karhi ni leswaku ntirhweni wa wehe u hakeliwa mali muni, ni movha leyi u lavaka ku yi teka ya u nga swi kota ku yi hakela na laha u nga disturb-eki swilo swa wena swa ti-needs swa ku xava gezi, swakudya, tiyindlu.